Difarologano tsa dikgang tsa mananeo a ke a itseng. Mananeo a jaaka thuto le tlhabololo ya tsebo ka mananeo a jaaka thuto ya mesebetsi le dikitso tsa botsamaisi. le botshoko ke mananeo a jaaka go itse ka sebolelamading le dikitsiso tsa metshameko, tlhabololo ya loago la economy ke mananeo a jaaka go fedisa lehumo le di kitso tsa dithaopo.

Dirisa mafoko a a tlhokomelang le a farologaneng go direla tsotlhe tsa inthanete. go abelana tshedimosetso ya gago mo inthaneteng, ka go farologana mo di palang tse setšhaba. Dirisa di-setting tsa sephiri mo dipaleng tsa setšhaba go laola gore mang a ka bona tshedimosetso ya gago le dikgang tsa gago. Kgaotsa-kgaotsa go begela batho ba ba go tlhasetsang mo inthaneteng, tlhokomela ditirisanommogo tsa gago mo inthaneteng.

Di filimi go ya ka nna di thusa ka go itlosa bodutu, ebile di ruta ka sengwe. Ka gore di kgona go go ruta ka thekenoloji e se o itse, fela o e bona go na mo difiliming. Jaaka o ka bona ba go bontsha seyalemoya se se ntšha se ne o sa se itse, fela so na se tla se le teng. Ebile ba go ruta gore se sebediswa jang, jaaka le mo difilimi o ka bona fa le di-show tsa go tshwana le go apaya di go ruta gore o apaya jang.

Ntlha ya lobaka la mobile data gore e ture ka ntlha ya gore fa di-company dingwe le dingwe di na le batho ba le bantsi go ona, di etsa gore mobile data ya bona e ture. Fela go tshwana le MTN, MTN data ya bona e fa go tlase, mara fa e le Vodacom data ya bona e kwa godimo, ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ba berekisa mogala wa letheka. Ba berekisa sona starter pack sa Vodacom, so se etsa gore data ya tsona e ture, mobile data e ture ka lebaka la batho ba le bantsi ba berekisang Vodacom.

Ee he e le mobile data tse nkile ka di bapisa ke mobile data waTelkom le mobile data wa Vodacom. Mobile data wa Vodacom madi a yone a kwa godimo ebile data ya bone ga e last-e, e fela ka pele, ka fa e a tura ka fa le inthanete ya bone ya sokodisa. Mara fela fa e le mobile data ya Telkom e madi a le kwa tlase data ya bona e botoka-toka ebile ene internet-e ya bone ga e sokodise ka sepe.

Go namelela ga data go ka ba na le ditlamorago tse di farologaneng, ebile batho ba le bantsi ba iphitlhela ba le mo mathateng. Ka lebaka la gore ba ka palelwa ke go fitlhela inthanete gore ba kry-e mešomo, mesebetsi e leng mo inthaneteng. Gape engwe e be gore ba palelwe ke go kry-a gape ditiro tse tla be puso e di-post-ang mo di-social media-eng gore batho ba fumane ditiro.

Ke dirisa data ya inthanete e rekang ka four hundred. E ntshwara dikgwedi mme gape ke dirisa data ya me go dira kopo ya ditiro, go tlhoka le go tlotla le ba lelapa la gaetsho le ditsala. Gape ke e dirisa gape le for dithuto tsa me fa ke tsena sekolo mo inthaneteng.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng, ne e leng makgolo amane a di ranta. Ebile e tsere masome a le mararo a matsatsi ke e dirisa, fa motho a batla go e fitlhelela data eo o batla gore motho yo a ye kwa mmarakeng go ya go reka kwa go Telkom.